Ke apara moaparo wa mofuta wa Setswana mo setsong sa me, ke apara Setswana ke yone setso se e leng gore ke mo go sone.

Ee, e ka apariwa jaaka ko meletlong e e tshwanang le di-conference ka gonne seno se tlo thusa batho ba gore ba itsane ebile seno se tle se bontsha gore go na le mefuta e farologaneng ya ditso, batho ba tle ba kgone go ithuta le go tsweng foo ka gonne gopola gore conference ke batho ba le bantsi thata.

Moaparo wa basadi o ka naganang gore o montle thata ke fa ba apere dikete tsa bone ka dikhipa tsa bone tsa matlalo, o montle thata ka gonne wa bontsha gore sesupo sa gore ba tlhaga kae, o kry-a ba le bantle ba apere ba mesese eo ya bone ya setso.

Seno se bontsha ka gore jaaka re le batho re apara ditso tse di farologaneng jaaka maZulu le maXhosa le maTswana le maPedi le maVenda le maNdebele. Dibaga tsa bone di farologane ka mefuta futa, tsa maXhosa o tla fitlhelela di le dintsho ebe di nne ditshweu tsa maZulu kry-a ele tsa metsi a di-colour colour, Setswana o kry-a ba sena dibaga mme ba apara matlalo a a tshwanang le a mefuta e farologaneng maVenda le bone ba na le meaparo ya bone, seno se dira gore re kgone go itse fapanya gore sena ke setso se se feng.

Tseno di bontsha ka gore re apara ditso tse di farologaneng botlhe jaaka re le maZulu, maVenda le maXhosa, maNdebele le maSotho, ditso dingwe le dingwe di na le dibaga tsa tsone tse di farologaneng ka gonne seno ke sesupo sa gore re nne re itse gore maVenda ba apara dife kgotsa maZulu le maXhosa le maTswana le maNdebele.

Mosadi o tshwanetswe ke gore apare mesese e metelele a rwale mo tlhogong ya gagwe seno se supa gore mosadi o nyetswe gore banna ba bangwe ba tle ba itse gore mosadi o tserwe, mosadi ga a tshwanela go apara moaparo o sa siamang a nyetswe ka gonne seno se supa gore ga a tlhompe molao le setso sa nyetsweng ko teng.

Moaparo e ke itseng ya setso ya Setswana gantsi o tla fitlhela ba e dira ka dikgetsana tsa mabupi kgotsa ba dira ka matlalo a dikgomo kgotsa matlalo a a mangwe le a mangwe a diphologolo kgotsa ba dira ka matsela.

Go ya ka nna ka ke gore botlhe ba apara selo se le sengwe gopola gore setso basadi ba apara mesese le se le basadi diaparo tsa segompieno gontsi go apara mesese seno ke kamano e le nngwe fela mme se dira gore ba tle ba tlhaloganye gore ba ikitse gore bone ke bo mang ba tshwanetse gore ba dire eng jang.

Nnyaa, fashion-e ya segompieno go apariwa meaparo e leng gore e na le diphatlha-phatlha di le dintsi mme e ka sa amene sepe le setso ka gonne gone jaanong go apariwa marukgu a matelele basadi setse ba apara marukgwe a matelele ba lebetse gore setso sa bone tshwanetse ba apare eng ka jalo nnyaa se ka se tsogile se Di tshwanetse gore re di beye mmogo.

Di ba dira gore ba akanye ebile ba itse le gore setso sa bone ke eng, di ba thusa thata ka gonne mongwe le mongwe o tshwanetse go ikitse a itse le setso sa gagwe ebile re diaparo tseo di na le seabe thata ka gonne di na le tlhompho e kgolo thata, ka jalo ga o apere meaparo ya setso batho ba itse gore o a itlhaloganya ebile o ikitse gore ke wena mang.

Nnyaa, gopola gore banna le basadi ga re senngwe se le senngwe ebile banna ba ka se tsogile ba itepantse le basadi ka gonne re tshwanetse go itse fapanya monna le mosadi ka jalo ga gwa tshwanela gore go diriwe jalo tshwanetse basadi ba ikitse gore ke bone bo mang diaparo tsa bone ke tsa mefuta e feng le banna ba tshwanetse gore ba itse gore meaparo ya bone ke mefuta e seng fa e seng gore ga o tsena kwa lebenkeleng o fitlhelele gore diaparo di tlhakatlhakane ga o sa itlhele o itse gore diaparo tsa basadi ke tse di feng diaparo tsa banna ke tse di feng ka jalo go tshwanetse go lokisewe taba ena ka gonne diaparo tsa basadi le banna ga di a tshwanela go nna ntho e le nngwe fela.

Basadi segompieno ba ranola ekete ga ba itlhaloganye gore ke bo mang seno sa ba ama ka gonne gone jaanong batho ba ba ntsi ba ipotsa gore e le gore mosadi o tlile go nna mosadi leng fa a nnetse diaparo tsa fashion-e tsa segompieno a sa apare moaparo o tshwanetseng gore a o apare go bontsha sesadi.